Mfana, ekunyamezeleni kukho umvuzo. IsiXhosa sithi indlovu ayisindwa ngumboko wayo. Ungalilahli ithemba, ngoba awazi uba ikusasa likuphathele ntoni. Ungakuyeki ukudlala umdlalo wombhoxo ngoba kusenokwenzeka ukuba ikusasa lakho lilapha. Qhubeka, uzowude uphumelele. Akekho umntu oke wazama kwaba lula.

Mntanam, ukudlala imidlalo kubalulekile kakhulu ngoba imidlalo incedisa ekutheni wazane nabantu. Uyakwazi ukwazana nabantu bezinye izikolo ngenxa yemidlalo. Uyakwazi ukwaziwa nangabantu ngenxa yemidlalo. Kwaye kulula ukwenza abahlobo xa udlalayo. Kwimidlalo nidlala ningamaqela, uyakwazi ukwenza abahlobo kwiqela lakho.

Yandisa ukuba abantu abaselula babe nobundlobongela okanye zibafundisa ubundlobongela. Zibafundisa ukuba ulutsha lingabi nabuntu kwaye lingabi namahloni okanye bangoyiki ukwenza izinto ezingalunganga. Ulutsha lulinganisa obu bundlobongela babubona kwimidlalo abayidlalayo. Kunciphisa uvelwano kunye nokuziphatha kakuhle kulutsha oluseluncinci okanye oluselula.

Ndingafundisa isiNgesi kwi-intanethi. Ndiphinde ndenze i-content yokupheka okanye eyempahla. Ndifundise abantwana ngamnye ngamnye kwi-intanethi. Ndiphinde ndithengise onomathotholo okanye impahla, ndivule ishishini.

Okokuqala, ndingabiza intlanganiso nabazali, ndibaxelele ngesimo okanye ingxaki endibhekene nayo. Ndicele kubazali ukuba bandincedise ngokukhuthaza abantwana bafune. Emva koko, ndibeke umthetho esikolweni ukuba iifowuni azivumelekanga. Ndithethe nabantwana ukubakhuthaza ukuba imfundo sisitsixo sokuvula yonke indawo. Ngoko ke, mabafunde iincwadi zabo, badlale imidlalo ngexesha abavale ngalo isikolo.

Mntanam, imidlalo ibalulekile kwaye isenokukuvulela amathuba. Sukulahla ithemba, inamhlanje alichazi okuzokwenzeka kusasa. Ikusasa alaziwa, imizamo yakho soze iwele phantsi. Qhubeka uzode uphumelele.

Abantwana kuba lula ukuzenzela imifanekiso-ngqondweni. Ukunyuswa kwezakhono ebantwaneni, njengekhono lokuzoba. Zifundisa abantwana ukukwazi ukuthetha ulwimi elithethwa kweyo midlalo. Bakwazi ukuxazulula ingxaki lula. Bakwazi ukwenza izigqibo ezilungileyo.

Umdlali ophume izandla nguAitana Bonmatí. Ngokuba waachongwa njengomdlali obalaseleyo wasetyhini beFIFA eminyakeni emibini elandelelanayo. Waphumelela iBallon d'Or kabini, kwaye wayengumdlali ophambili kuloyiso lwendebe yehlabathi yabasetyhini ngonyaka ka-twenty twenty-three, ephumelela ibhola yegolide.